Di a ma batlhokatiro ka tsela e nngwe e utlwisang botlhoko ka gonne ba feleletsa ba sa kgone go romela makwalo a bone a go batla tiro ko go batliwang batho teng kgotsa ko go gapiwang batho teng.

Nna data e ke e dirisang ke ya Wi-Fi mme e nthusa thata ka gonne ga ke reke data nako le nako ebile e dira le gore ke kgone go boloka madi.

Tlhwatlhwa ya data e ke dirisitseng mo kgwedi e fitileng e ne e le makgolo a mane a diranta, mme ile yang tsaya lobaka la kgwedi.

Nka rata gore ga kgwedi e simolola data eo kgotsa di-gig-e tseo di be ditsena mme e nne di-dig-e di le masome a mararo go ya go masome a le matlhano ke nagana gore e tla ntseya kgwedi yotlhe.

Ke akanya gore thekenoloji ya five G e tla re thusa go kopanya le go dirisa di-internet sentle go sena kgaogo kgotsa re sa sokole ka marang-rang a di network.

O simolola pele ka go reka data ya marang-rang ao a dirisang, mme ga o fetsa go e tsenya mo mogaleng wa gago wa letheka e tla be e le go ne o kgona go tsena mo mo mafaratlhatlheng.

Nka boloka data yaka ka go e dirisa fela fa go tlhokagala, go e dirisetsa mabaka a mabapi le mabaka a siameng.

Ke simolola pele ka go reka mowa mme ga ke fetsa e be e le go ne ke reng ke reka data, ka moo ke kgona le go marang-rang a ke a dirisang jaaka MTN, Vodacom ba kgona go nkabela mowa wa magala.

Ee, ke kgona gore ke ka aroganya data e ke nang le yone le ene, seo re se bitsa data-share, ka moo nka mo thusa gore a kgone go romela kopo ya gage ya tiro.

Ke akanya gore batho ba bantsi ba tla simolola go dirisa seo re se bitsang data e e sa lekanyediwang, ka gonne ga o dirisa data e esa lekanyediwang o kgona go dira sengwe le sengwe se o se batlang mme fela batho ba tshwanetse ba itse gore ba tla patala madi a mantsi for gore go dirisa data eo e sa lekanyediwang.

Ee, e siame go ka diriswa ke baithuti ka gonne ba ithuta dilo tse dintsi ka thekenoloji ya segompieno.

E thusa baithuti ba dithuto tsa ditheo tse dikgolwane ka gore ga moithuti a sa tlhaloganye se o morutabana o tla be a mo ruta so ne o kgona go dirisa AI mme a tlhaloganye botoka ka yone, seo se thusa le ditheo tse dikgolwane gore baithuti ba bone ba feleletse ba falola.

Ke megala ya segompieno e dirisiwang, di-internet tse di dirisiwang, dikoloi le ditsidifatsi.

Thekenoloji e gola yana ka gonne dingwaga di a tsamaya, mme ga dingwaga di tsamaya go tsena bašwa mo thekenolojing ba ithuta thata ka thekenoloji. Ba tlise dilo tse dintšha tseo e leng gore ga di itsiwe, tse e leng gore di thusa batho mo .

Ga gona sepe se e leng gore batho ba kgone go itirela so ne se e leng gore thekenoloji ga e kgone go se dira, mme thekenoloji go na le dilo tse e leng gore e kgona go itirela tsone tseo batho ba sa kgoneng go di dira jaaka megala ya rona ya matheka, jaaka dithuto tseo e re fang tsone letsatsi le lengwe le le .

Ka gonne botlhale jwa maitirelo ke bo e leng gore bo fetolwa letsatsi le leng le le leng.